Ewe, ndikhe ndawubona umphumo ombi weendaba ezingenabo ubunyani. Xeshikweni kusasazwa okokuba eMzantsi Afrika abantu balapha baxutha imihlaba ngaphandle kwembuyekezo ngokungekho semthethweni kwaye babulala ngokungenasini abemi beli abamhlophe. Into leyo engenzekiyo ngoba abekho abemi beli ababulawa kabuhlungu ngenxa yoba bexuthelwa umhlaba kunanamhlanje ayikenzeki leyo imeko kodwa iziphumo zayo sonke siyaziva. Ngoko uMzantsi Afrika ukwayiwe lilizwe laseMelika ngenxa yale ngxele ingenabo ubunyani obupheleleyo.

Igama lengoma nguLoliwe umnikazi wengoma nguZahara. Elinye igama lengoma nguNoba Ngumama umqambi wengoma nguNathi. Elinye igama lengoma nguYimani Enkululekweni umqambi wengoma libandla leBantu Church of Christ. Elinye igama lengoma ngu-Umkhuleko umqambi wengoma nguSifiso Ncwane.

Ibabetha kakhulu abantwana basezilalini indaba yokuxhuma kwamaxabiso edatha eMzantsi Afrika ngoba ezilalini inqabile into yoba mzi namzi ufumaniseke ikhona imali yokuthenga idatha ngoba ixesha elinintsi ezilalini abantu abahlala phaa banako ukuhleleleka ngoba ngabantu abadala kunye nabazukulwana. Ngoko ke ixesha elinintsi kuye kuxhonyekekwe ngokwenkamnkam ngoku amaxabiso edatha ayababetha kakhulu abantwana ezilalini ngokunjalo nabanye abantu abadala abakwaziyo uyisebenzisa ngoba iyabiza kwaye inexesha efika iphelelwe ngalo mhlawumbi ube wena ungekagqibi ukuyisebenzisa. Ibuye ke ngoku ibe yilahleko ke ngoku kumntu lo uyithengayo. Ufumaniseke beyithenge ngemali yakhe yokugqibela ngamanye amaxesha, akanayo enye imali yophinda aqhubekeke athenge.

Xa ndithatha isigqibo sokuba abantwana bam mabafundele ekhaya endlini ezilalini kuyanyanzeleka ke ngoku uba mna okokuqala ndithenge iWi-Fi, kungenjalo i-data bundle ezawukwazi ukuhlala inyanga yonke khona ukuze ngempelanyanga xa ndiphinde ndanayo imali ndiphinde futhi ndiyokuthenga eyenyanga yonke. Okanye ibe yiWi-Fi ke le yenyanga khona ukuze bonke bakwazi ukukonektha ngaxeshanye benze imisebenzi yabo ngokuhlukahlukeneyo ngaxeshanye kwaye nam uba ndingumntu ozawubakho endlini ndikwazi ukukhonektha. Ngolo hlobo u-uncapped lowo ngu-unlimited kwaye ukutsho ukuthi ayichaphazeli indaba yokuba omnye ukonekthile ngoku iyawukhawuleze iphele cha ayikwazi ukukhawuleza iphele. Uba iphela ngenyanga iphela ngenyanga noba sonke siyisebenzisa ngaxeshanye.

Ndathi ndisathi ndizama ukubonakalisa uvelwano kunye nentombazana eye yakhuthuzwa yaxuthelwa ifowuni ngokunjalo nemali kunye neempahla zayo isuka elonwabeni ngomhla wangeCawe. Mna ke ngoMvulo ndibona ibali layo ngoku ndibonisa uvelwano nayo ndiyinqwenele ukuba bakhe babanjwe aba bantu benze le nto. Kodwa kwaye kwakho abantu abathi ingathi ngendiqala ndigxeke intombi le ngoba ibisiya phi ivela phi futhi singahambe siba novelwano kubantu abazenzileyo. Kodwa ke ngoko lwam uluvo andiqondi uba yingxaki ngoba sonke siyahamba kwiindawo zolonwabo ngamaxesha ngamaxesha and oko futhi akutsho ukuba kuba uvela elonwabeni ngoku kumele ube lixhoba lobenzi bobubi. Ayilunganga tu leyo ngendlela endibona ngayo.

Ndingeza necebo lokubana ngaba umsitho ofana ne-career exhibition ayingawuye wonke umfundi ofane awuzimase loo msitho. Ngoko ke bendinawucela uba kubekho i-app engaphantsi koDepartment of Education waseSouth Africa apha eMzantsi Afrika ngelalapha kuthi ezawukwazi ke loo app ukuba inike wonke umfundi ithuba lokuba azibone ngokungathi ukuloo msitho azive ngokungathi ukuloo msitho we-career exhibition akwazi ukuwafumana wonke amathuba afunyanwa ngabafundi abakumsitho we-career exhibition akwazi ubona uba zeziphi anozifundela izifundo kwaye kuzawufuneka aqiniseke kweziphi izifundo ukuze akwazi ukukhwalifaya.